Izitobhu zamabhasi kanye nezitobhu zezitimela azikho kude kakhulu kubantu abadala bayakwazi ukufinyelela, kodwa uhulumeni noma amakhansela angenza kangcono kubona abantu abadala, njengokuthi bakwazi ukuthi kube khona imoto ey'thutha abantu abadala uma kukhona iy'ndawo lapho abasuke befuna ukuya khona noma ukufinyelela ngokushesha kuzona iziteshi lezi zamabhasi kanye nezitimela. Ngiyacabanga uhulumeni noma amakhansela kungamele babe, babe babe nalowo mbono loyo noma bafike naleso, naleso sinqumo leso ukuba kube khona imoto ezothutha abantu abadala.

Amasonto angadlala indima enkulu ukuba akhiphe izimoto noma izithuthi ezizokwazi ukuba abantu abadala abahlushwa amadolo bakwazi ukuthi bafike emakhaya wabo abathathe babeke emasontweni ngoba siyazi abantu abadala bayawathanda amasonto futhi yibona abasuke sebeyinsika phakathi namasonto. Ngiyacabanga amasonto kanye nabalandeli bamasonto. Lowo mbono loyo kungaba umbono omuhle kubona futhi kube yiso elihle kubona abantu abadala ukuze bangay'tholi besey'nkingeni ey'nkulu zokuthi abakwazi ukufinyelela emasontweni.

Abagibeli bengabheka ukuthi imali engaphelele iphume ngakubani? Kungenzeka ukuba kukhona oyedwa noma ababili abenze iphutha ngesikhathi kuqoqwa imali, bangaboni ukuba bakhiphe imali engaphelele ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uy'tshele ukuthi ukhiphe imali eyiyonayona kanti cha, akabonanga iphutha lingakwazi ukuthi ligwemeke kalula uma abagibeli bengakwazi ukuthi or noma batshengisane ukuthi lo ukhiphe imali engaphelele amtshele kahle ukuze akwazi ukuthi oh, wenze iphutha asheshe akwazi ukuthi akhiphe imali ephelele ukuze indlela nomshayeli baqhube ahambe kahle.

Iy'mali ey'suke zikhokhelwe ey'njengentela ey'suke zikhokhelwa iy'nkampani kusuke kwimali lezo ezikwaziyo ukuthi uma iy'mpahla ziya kwezinye iy'ndawo zikwazi ukuthi zifinyelele kalula lapho ey'suke ziya khona futhi zihambe kahle nasemgwaqeni. Ngiyacabanga ukuthi iy'mali ey'suke zikhokhwa noma zikhishwa akumele abantu bacabange ukuthi zisuke ziya ephaketheni likahulumeni kumele bacabange ukuthi lezoy'mali zizosiza abathuthi nezithuthi lezi ey'suke zihambasa impahla eziya emazweni angaphandle noma ngakhona la ngaphakathi emiphakathini yethu noma khona lapha eNingizimu Afrika ukuthi kusiza khona abantu.

Ngiphoxekile ukuthi imgaqo yethu isanemigodi lapho uhulumeni kodwa ebe eyikhipha imali kanye nalabo okuyithina esikhipha imali yentela ukuthi imali yentela kanti ishonaphi mawukuthi kusanemgwaqo enemigodi phakathi komgwaqo. Ngicabanga lokho ukuthi kuyathusa, futhi uhulumeni kusamele ayibhekisise leyo nto, ukuthi kanti imigwaqo yethu ilungiswa nini ngoba manje iy'mpilo zethu zisengcupheni uma kusakhona imigwaqo enama-potholes noma imigodi.

Ngicabanga ukuthi amanani amabhasi amathikithi amanani akahle impela ngoba i-distance esuke ihanjwa abantu yisuke iyinde kakhulu ngoba manje amabhasi asuke esebenzisa odizili, odizili bayabiza. Ngiyacabanga ukuthi imali esuke ishiwo noma ibiziwe isuke yanele kahle futhi ikufanele leyo, lelo banga ibhasi esuke ihamba ngalo.